Ba Lefapha la Pholo le puso, ba ka direla bagodi ditlamelwana tsa magae a go tlhoka tiro, disentara tsa tlhokomelo ya go palelwa le magae a bogosi.

Go botoka gore bagodi ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi gore ba kgone go bona tlhokomelo e e siameng go tswa go baitseanapeng. Ba tla kgona go thusiwa le ka taolo ya melemo, dipaakanyo tsa dijo le dipaakanyo tsa bolao le go tlhatswa diaparo.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

Ditekanyetso tsa setso di bopa thata dipono ka ga go tsofala le go tlhokomela bagodi. Gantsi go gatelela tlotlo, go nna le seabe mo maebing le boikarabelo jwa lelapa mo bathong ba ba godileng.

Mo ditsong tse dintsi malapa le merafe e na le diabe tse di botlhokwa mo go tlameleng ka meetlo ya bogodi, gantsi e diriwa jaaka metswedi ya botlhokwa ya tshegetso le kgolagano. Mo merafeng mengwe, bagodi ba a tlotliwa le batlhokomedi ba setšhaba, le botlhale ba ngwao. Fa mmogo ba bangwe, ba ka nna ba lebana le dikgwetlho tse di amanang le ya itlhaolang mo setšhabeng kgotsa go fetola diphetolo tsa lelapa.

Ee, mo tikologong ya rona go na le ditirelo tse di farologaneng tse di ka bonwang ke bagodi jaaka le tlhokomelo ya batsofe e thusa bagodi ka booki jwa motheo le legae, go tlhokomela ntlo le go tlhatswa ya diaparo, dithulaganyo tsa dijo, botsalano le tshegetso ya loago, tlhokomelo e e kgethegileng ya maemo a a rileng.

Mafelo a ke a itseng a go tlhokomela bagodi ke a ditlamelo tsa go tshela tse di thusang jaaka magae a bogosi. Tsona di thusa bagodi ka tlhokomelo ya motho ka namana, tlhokomelo ya ntlo le go tlhatswa, dipaakanyo tsa dijo le go fepa le taolo ya melemo.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso ya gone jaanong ya go tlhokomela batsofe e siame ka gonne ba bona tlhokomelo e e siameng e e lekaneng, mme fela e ka tokafadiwa ka go dira gore go gololosege di sa tlhola di duelwa.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e dira pharologano e e bonagalang mo maphelong a batsofe, e ba thusa ka go tlhotlhoma ga madi, go nyeletsa lehuma, go ikaga le go nna le seriti.

Fa o batla go dira kopo ya phenšene ya thuso mo bagoding, o tlhoka go etela di ofisi tsa SASSA ka ditokomane tse di tlhokegang jaaka letshwao la gago la boitshupo, bosupi ba legae la batsofe le aterese.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e fokotsa morwalo wa madi le kgatelelo mo lelapeng, mme gape go ka nna le go tlhama dikgwebo e ka tlamela ka motswedi o o botlhokwa wa lotseno, e ka fokotsa le go ikaega ka lelapa, go bona madi go tshegetsa le go golola lelapa motswedi thuso.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene ka dingwaga di le masome a marataro ka gonne ka mengwaga e masome a marataro go nna le diphetogo tse dintsi mo mmeleng, o ka itemogela malwetse a mantsi a botsofe jwalo ka mesifa e e botlhoko, kgatelelo e kgolo ya madi, sukiri kgotsa wa fitlhela mmele o lapile o sa kgone go bereka diura tse dintsi.

Go thusa batsofe gore ba kgone go fitlha kwa dipetlele re ka ba thusa ka go bitsa kopano ya baagi, go ntshiwe meneelo ya madi kgwedi e nngwe le e nngwe gore re kgone go hira dipalangwa tsa go isa batsofe dipetlele mo kgweding, gore ba kgone go tlholwa le go amogela kalafi e ba e tlhokang.

Go thusa batsofe gore ba kgone go ya dipetlele, re ka ba thusa ka go bitsa kopano ya baagi go ntshiwe meneelo ya madi kgwedi e nngwe le e nngwe gore go kgone go patelwa dipalangwa tsa go isa batsofe dipetlele mo kgweding, gore ba kgone go tlholwa le go amogela kalafi e ba e tlhokang.

Mo ke dulang teng re tsamaya sekgala se se leele thata go bona ditlhamelong tsa pholo. Ditirelo tsa bona ke tsa potlako, di thusa ka go fa baagi thuso ya kalafi ka bonako, bo pelotelele ba go laola matshwao a bolwetse le go thibela dikgang tse dinnye, mme o nne le go fola mo maemong a masisi.

Go botlhokwa gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhele kwa mekhukhung ka gonne kwa mekhukhung go na le kotsi e kgolo ya boitekanelo, ba tlhoka phitlhelelo e e lekanyeditsweng ya ditirelo tsa tlhokomelo le ya boitekanelo.